Hi swihi xana, leswi nga ta endla leswaku mali ya mina yi tshama yi hlayisekile eka masiku hinkwawo? Hi swihi leswi nga ta endla leswaku loko mali ya mina yi va yi kha yi humesiwa mi va mikha mi swivona leswaku hi mina hiteka Ni yi humesaka mali? Hi swihi leswi nga ta ndzi pfuna leswaku loko ndzi va ni kha ni veka mali ebangi na mina ndzi karhi ndzi vuyerisiwa kumbexana hi swihi? Kumbexana tifoni ta njhani leti endlaka leswaku mali ya mina kumbexana xilo lexi xi tirha a fonini ya mina ku tirha tifoni ta njhani?

Khadi leri ri teka mali muni hi n'hweti? Khadi leri loko ndzi karhi ndzi ri tirhisa ku na leswi ndzi vuyeriwaka mina na? Naswona khadi leri loko ndzi ri fambile ndzi ya eku xaveni emavhengeleni lamakulu ku na leswi va ndzi hungutelaka swona hikuva mina ndzi va ndzi karhi ndzi tirhisa karhata leri na?

Ndzindzakhombo wa vutomi wu pfuna leswaku munhu a kota ku va a ri na bokisi leri nga ta n'wu lahla ku kota ku ri loko a lovile a tekiwa a ya tshama laha a nga ta va a tshame kona ku fikelela siku leri a nga ta lahliwa hi rona swipfuna leswaku vandyangu wa wena wena va kuma mali yo xava swakudya va ndla na swilo swa ku tala leswi endliwaka loko ku ri na nkosi loko i ri na ndzindzakhombo.

Ku veka mali eka bindzu swipfuna leswaku bindzu ra wena ri nga tali hi swikweleti kambe lexo biha i ku swandla bindzu ra wena ri wa ri vhela mali liya ya wena u nga ha wu voni mbuyelo wa rona.

Vadyuhari na vatsoniwa va kuma mali efonini leswi va pfunaka leswaku va nga fambi va ya yima tilayeni to tala kumbe va famba ndhawu leyi nga tala vanhu leyi ku nga kule va ya va ya folela layeni yo leha va kuma mali ya vona loko va yi kuma efonini va swi kota ku famba va ya emavhengeleni ma le kusuhi na vona va ya va ya yi teka hi ntsengo wa le hansi.

Mimpfuno ya mali ya ti-cellular foni yi pfuna leswaku vanhu va nga yi va ya tala endhawini yin'we va karhi va yimele mali, kumbexani yi tlhela yi pfuna leswaku munhu a va a kha a swi tiva ku ku na mali munhu leyi a nga ta ya a ya yi tirhisa.

Xipfuno xa swa vutshunguri xi pfuna leswaku loko munhu a humelela hi mhangu ku ri hava kumbexani ku ri ekule na le xibedhlele kumbe etindhawini leti pfunaka vanhu a va a ri na xona u kumeka ku pfuneka kumbexani loko munhu a va a lo tsemiwa xa swi kota leswaku ku tekiwa swa tibandhichi swi kota ku pfala ngati leswaku yi nga humi ngopfu munhu a za a lova.

Xifunengeto xa ndzindzakhombo wa movha i xilo lexi munhu a xi tekaka naswona a va a karhi a hakela mali yo karhi ku ya hi movha wa yena leswaku loko movha wa yena wo va kumbexani wu tlumbile kumbe wu tshwile va kota ku teka mali leyi a karhi a hakela va n'wi lunghisisela movha anga humesanga nchumu.

Mina ndzi vona swi olova hikuva munhu u endla swilo a lo tshama kaya ra yena handle ko famba a ya a tibangi a ya yima etilayenini to leha a nga se za a kuma ku pfuneka.

Swi na nkoka hikuva nkarhi wun'wanyana u nga teka leyi va nge u yima ntlhanu wa tin'hweti kumbe tin'hweti ta ku hundzisa ivi u endlekela hi khombo loko u ya u ya vula u tlhela u va byela leswaku va ku dyela mali ya wena kasi hi wena wo ka u nga zangi u endla vutivi byo u yima tinhweti tingani.

van'wani mimovha ku va ku nga ri ya vona va lo lomba kasi van'wanyani va va vaxavi mimovha liya va endlela ku nga va nga yi tirhisi eka nkarhi lowo leha.

Munhu u famba na pasi ra yena na xilipi xo kombisa leswaku yena wa tirha naswona ntirhweni wa yena va n'wi holela mali muni na xo komba leswaku yena u tshama eka ndhawu ya so.

Leswi swi tlhela swi va ngetelela ngopfu kuvava va twa ngopfu kuvava hikuva a va swi tivi ku munhu loyi a nga lova va ya n'wi lahla hi yini, naswona swi tlhela swi nyumisa leswaku va ta famba va ya kombela ku pfuniwa ku lahla ka munhu wa vona eka vanhu.

Ndzi hlayisa mali yo tala na nkarhi wo tala ngopfungopfu eka mali hikuva, loko ndzi famba nkarhi wo leha a ndzi fanekele ndzi teka mali ndzi khandziya thekisi ndzi famba ndzi yi landza loko ndzi vuya a ndzi vuya ndzi nga ri na mali yo tala hikuva la a ndzi ya kona a ndzi va ndzi karhi ndzi ya ekule.

Ndzi nga endla leswaku ku va ku ri n'wana wa mina loyi a nga ta teka mali ya mina, leswi ndzi nga ta swi tekela nhlokweni loko ndzi kha ndzi lava ku hlawula munhu i ku, vanhu vo tala loko va za va kuma mali va kholela vana naswona mina ndzi na n'wana loko n'wana wa mina ndzo va ndzi lovile a ku na loyi a nga ta n'wi hlayisa handle ka mali leyi ndzi nga ta va ndzi karhi ndzi yi hakela eka tipholisi.

Tin'wani tipholisi ti pfuna hi ku teka vanhu ti vanhu va ndyangu wa munhu loyi a nga lova ti ya va vulavurisa na lava va swi tivaka lava nga swi dyondzela leswaku ti va pfuna ku huma eka swona leswaku va nga hleketi ngopfu hi munhu loyi a nga lova va kota ku amukela leswaku a nga ha ri kona emisaveni.

Ndzi nga tiyisisa hi ku pfula bindzu leri nga ta ndzi vuyisela mali leyi ndzi nga ta yi teka ndzi ya yi hakela ebangi n'hweti na n'hweti kumbe vhiki na vhiki.

Mina ndzi tiva leyi va nge i First National Bank na Capitec hitona leti tiyisisaka leswaku vadyondzi lava nga etiyunivhesiti kumbe ti-college va kuma mali leyi nga ta va yisa tidyondzo ta vona emahlweni na loko va hakela yi va yi nga talangi ngopfu.

Swipfuno hileswaku munhu luyani a nga ka a a nga kayiveli mali yo kota ku hakela n'hweti na n'hweti kambe leswi bihaka hileswaku swa endleka ku ri hava swo tala leswi nga ta laveka loko munhu a karhi a lahliwa ka liya yo chipa.

Mina ndzi nga xaxameta n'wana wa mina hikuva hi yena a nga ta hlupheka ngopfu loko ndzo va ndzi lovile.

Tipholisi leti vanhu va ti tekaka ta ndzindzakhombo wa vutomi leti vanhu va titekaka ti nga ri enawini hileswaku, vanhu loko va heta ku hakela kumbexana se valava ku pfuniwa tipholisi letiya ta tsutsuma na mali ya vona ti va byela leswaku, kumbexana va tlule nhweti yin'we ti va byela leswaku ti nge hakeli va nga se za va hakela mali yo tanihi kwihi.

Insurance ya vutomi yi endla leswaku loko ndza ha hanya ndzi karhi ndzi hakela hi n'hweti hi n'hweti loko ndzi lova kuhuma mali leyi nga ta nyikiwa ka lava mina ndzi nga ta va ndzi lavile leswaku ndzi vanyika swin'wanyana swi va pfuna leswaku loko ndzi lovile swa xikolo kumbe swa mitirho kumbexana va sala va nga hlupheki hi tlhelo ra timali.

Machonisa a nga n'wi tekela bindzu ra yena a ri hundzuluxa ri va ra yena hikuva a tsandzekile ku hakela mali.

Yi olovisa leswaku u nga yi eswitolo u ya yima nkarhi wo leha u lava ku xava airtime u nga vhela u xava hi foni ya wena.

Ndzindzakhombo wa xilahlo a wu hakeli ntsena mali ya xilahlo wu tlhela wu teka xidumbu xa munhu wu xi yisa a moxara wu tlhela wu tisa swakudya wu tlhela wu endla leswaku a swilahlwini ku va ku ku ceriwe kahle goji ku va na matende na switulu swa loko vanhu va kha va lahla va tshama kona na le kaya swa tisa matende na switulu.

u dyondza xikolo loko a pasa a tirha va ta va va kha va koka mali eka ntirho wa yena kambe loko a feyila u fanele a endla leswaku mali hinkwayo leyi a kolotaka a yi humesa.

Ku xavisa tiyindlu ni tindhawu i vuvekisisi lebyinene naswona i bya nkarhi wo leha hikuva yindlu yi va yi loko u yi xavisa u yi xavisa hi mali ya le henhla kumbexana loko u veka munhu ku swi va swi vuriwa leswo ho rhentisa munhu luya u va a karhi a ku hakela mali n'hweti na n'hweti leyi na wena yi nga ta va yi karhi yi ku hlayisa na ndyangu wa wena.

Munhu loko a ta na mali ya yena leyi a nga tirha ndzi nga fika ndzi n'wi endlela leswaku mali ya yena loko hi tshamile yi va yi karhi yi tswala tswalana leswaku loko a ta yi teka a nga ha yi kumi yi ri mali liya kambe yi va yi gonyile yi tatisanile.

Ndzi fanekele ndzi rhanga ndzi kambisisa leswaku hikwalaho ka yini xi ariwile kutani loko ndzi vona leswaku a ndzi qualify ndzi nga ya etibangi tin'wanyani ndzi ya ringeta kona.

Yi pfuna leswaku na loko u nga ri na mali kumbexani yo teka swilo lembe rero wa kota ku ya teka naswona swi endla leswaku u qualify-a eka swilo swo tala swo fana na tiyindlu ta ti kumbexana ti-loan.

Ku fikelela hi xihenhla hi loko u ri hava swikweleti u hakela kumbexana loko u ri na swikweleti u hakela swikweleti swa wena hi siku leri u nga tshembisa ku u ta hakela hi wona.

Ku hlayisa mali hi ku hlangana swi vula leswi leswi va nge xitokofela xitokofela hi loko mi hlangana na vanghana kumbexana vanhu ve va va maxaka mi twanana ku hlayisa mali yo ringana hi n'hweti mi hlangana mi byelana leswaku mi ta yi teka loko lembe ri hela.

U nga teka ti-bank number ya xikolo lexi u kota ku hakela hi foni ya wena leswi endlaka leswaku xikolo xi nga ha teki mali hi mavoko i ku vanhu vo tala loko mali liya va yi teka a yi fiki laha yi faneleke yi ya kona va yi teka va yi tirhisa swa vona.

Mbuyelo wo hlayisa mali nkarhi wo leha i ku loko u va u lava ku endla xilo kumbexani ku xava movha u hlayisa mali nkarhi wo leha mali ya wena yi va yi kha yi ngetelelana ebangi va swi vula ku i investment.

Mpfuno wa khampani ya swa vutshunguri mina ni yi tirhisaka yi pfuna hi ku hambi ko va n'wana lontsongo a tshovekile e voko a swi bohi swa ku ni ya yima tilayeni a swibedhlele swa mfumo kambe ni nga ya eka xibedhlele xin'wana na xin'wanyana lexi lavaka hi mina xa phurayivhete laha ni nga ta fika ni n'wi yisa va n'wi pfuna nkarhi wolowo.

Ndzi nga xi tsundzuxa leswaku xi ya pfula ebangi ya FNB hikuva bangi ya FNB yi pfumelela na mali leyi humaka ematiko xi handle mali yo fana na ti-euro ti-dollar naswona ma n'hweti na n'hweti a yi koki mali yo tala.

Ndzi nga tshama ndzi kha ndzi va vutisa leswaku va ha tshamisekile kumbexana endlwini ku onhake yini lexi lavaka ku lunghisiwa leswaku ndzi tshama ndzi kha ndzi swi tiva leswaku va tshamiseke kahle ku na leswi lavaka ku lunghisiwa.

I vuvabyi hikuva loko wo ze u sungula a swa ha tshikeki masiku hinkwawo u ta tshama u kha u lomba.

Va nga tlhela va ku rhumela makhamba lama nga ta ta ma ta teka mali liya va yi tirhisa.

Ina i mianakanyo leyinene hikuva mi va mi kha mi vona mali hinkwenu leswaku mali yi va yi kha yi endla yini naswona mi va mi kha mi endla yini hi mali ku va ku ri na mali muni.

Mina ndzi vona switokofela swi pfuna hikuva u hlengeleta mali leyi u swi tivaka leswaku loko u ri u ri wexe u nge swi koti ku yi hlengeleta se loko u karhi u hakela vanhu mali liya yi tlhela yi vuya eka wena loko xi tlangela wena.

Ndzi nga ya ebangi leswaku va ya ndzi pfuna leswaku ndzi endla nomboro yintshwa.

Swi endla leswaku va kota ku va va kha va nyika munhu hi munhu mali va va kha va hlayisa mali hi ndlela yaleyo loko xi fikela vana mali yaleyo xi fana na loko mali a kha a yi veketela a yi teka hi nkarhi wo karhi.

Ndzi nga veka eka FNB hikuva mali ya mina yi tlhela yi ngetelelana nkarhi wolowo ndzi nga ta yi teka hi wona naswona i ku FNB yi pfumela ku teka na ti-dollar na hinkwaswo nkwaswo.

E-e a yi tlheleli hinkwayo hikuva u va u tirhisela yin'wana ya yona loko u va u kha u teka lembe na lembe.

Khombo ro ya eku lombeni ka mali etindhawini to ka ti to ka ti nga to ka ti nga ri enawini. Munhu a nga ku tekela e mapasi ma wena na makhadi ma wena a tsutsuma na wona, naswona u nge yi u ya emaphoriseni u ya vika nandzu hikuva hi wena u nga ta va u lo n'wi landza.

Leswi swa tikisela hikuva emakaya a ku na ti ti-bank to tala leto tirhisa leswo sendela ti-mobile money kambe ku na leswo tirhisa ngopfu makhadi.

Gezani a nga rhanga a nga rhanga a teka e foni ya yena a download i mobile app ya yena. Loko a download-ile swi olovisa ngopfu swilo hikuva eka mobile app a swi fani na loko u kha u xava hi vo ma-star one yiniyini. Loko a endla swesweswo a nghena ka mobile app ya yena, wa ya a fika a ku buy, kutani a xava ntsengo wa mali leyi ntsengo wa airtime leyi a yi lavaka na le ka tinambara leti a ti lavaka.

Mina ndzi va ndzi kha ndzi titwa kahle hikuva loko ndzi teka xikweleti ndzi va ndzi kha ndzi swi tiva leswaku siku ro hakela ri ta va ri karhi ri fika.

Ku va u fanekele u hoxa mali yo ringana fifty rand eka khadi ra wena rintshwa, swi pfuna leswaku na loko mali ya wena ya mudende yi ta kota ku nghena, loko yi ta nghena yi nga koti ku kokeka yi tele. Naswona swi tlhela swi pfuna leswaku loko khadi ra wena ri va ri karhi ri tikomba leswaku khadi leri se ra tirha mali hi kona yi nga ta nghena loko u endla leswi.

Mfumo himpela wu fanekele wu pfuna vadyuhari hi ku va hakelela mali leyi, hikuva vadyuhari minkarhi yo tala loko va ze va dyuhala va va va ri na mavabyi mo tala lama endlekaka.

Mina ni nga ya lomba mali eka machonisi, hikuva xiyimo xo fana no hanya hi xona xiyimo lexi lexi a vanhu a va fanekele va lomba mali loko va loko va ya ka machonisi va ya lomba.

Swi kombisa mafambiselo ya kahle eka bangi hikuva munhu loko a ta ta teka mali u vurile leswaku yena u ta hakela mali ya so, hi nkarhi wa so.

Mina ndzi yi vona yi ri kahle hikuva loko ku ta munhu a lava ku lomba mali eka wena, u n'wi komba maphepha swi ta endla a ku tshemba.

Mina ndza pfumela leswaku tiyunivhesiti ti ngheniwa mahala ku fana na tipurayimari na ti-high school. Hikuva dyondzo ya vana nkarhi wun'wanyana hinkwenu as vatswari hi va hi nga ri na mali yo va yisa eswikolweni.

Munhu u fanekele a landzelela leswaku mali leyi a nga yi endla ebangi, mali yi nga ta kokakoka hi n'hweti hi n'hweti yo endlela yo komba leswaku khadi ra wena ri le ku tirheni i mali muni, leswaku na loko yi va yi karhi yi koka a nga yi ebangi a fika a ku va n'wi dyela mali.

Swi kahle ntsena loko ku ri movha lowu u nga ta wu teka hi swikweleti u lava ku wu tirhisa swa mabindzu laha u swi tivaka leswaku mali yi ta tlhela yi vuya hi movha wolowo.

Swi endla leswaku na loko nkarhi lowu va nga ta yi teka, va yi teka yi va yi tele hikuva yi va yi kha yi tswala yi lo tshama ebangi.

USSD code yi endla leswaku mali ya wena yi va yi kha yi hlayiseka, loko u khome sim card va ku sendela yona kumbexana loko ku ri a wu na, u tirhisa foni leyitsongo a wu na app eka foni ya wena, swi endla leswaku u kota ku transfer mali kumbe ku xava swin'wana na swin'wanyana leswi u swi lavaka hi xifonani lexitsongo.

Va endlela leswaku loko ku fika nkarhi lowu va lavaka ku yi tirhisa va yi teka ku nga ri na ku va rhanga va fanekele va rhanga va vula n'hweti va nga ze va lava ku yi tirhisa.

Ndzi nga n'wi yisa eka vanhu kumbexana va ma-social worker lava kotaka ku, ku dyondzisa munhu hi swilo leswo biha hi vamachonisi. Loko ndzi ri na mali yo n'wi hakelaka ndzi nga hakela hinkwayo, ni rhanga ndzi tiva na leswaku u va a kha a yela eka machonisi a va a kha a lava yini. Loko ku ri u va a kha a lava ku xava swakudya na yini yini na mina ni vona leswaku ndzi va ndzi karhi ndzi pfuneta leswaku a nga tlheleli eka machonisi.

Mina ndzi vona swi nga ri kahle hikuva loko u tsandzeka ku hakela bangi yi nga ha na ta yi ta teka movha.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va fanekele va make sure ku n'hweti yin'wana na yin'wana va humesa mali liya, hikuva loko vo tsandzeka bangi ya ta yi ta yi teka yindlu ya vona va va humesa kutani va xavisa.

Mina ndzi vona swi ri kahle hikuva swi va olovisela leswaku va famba va ya etibangi, ku famba u ya ebangi swi lava mali leyi minkarhi yo tala loko va suka va ya ku yi holeni va va va nga ri na yona.

Mina loko ku fika siku ro hakela xikweleti ndzi ndzi twa ndzi ri kahle hikuva ndzi va kha ndzi swi tiva leswaku loko ndza ha ku teka xikweleti ku ri siku ro hakela ri ta fika.